Uhlelo lwe-Wi-Fi yamahhala lungaba usizo kakhulu futhi lungashintsha izimpilo zabantu abasemalokishini kanye nasemakhaya. Loku ngikusho ngoba iningi labantu abadinga ukuthuthukiswa batholakala kulezi ndawo ezimbili esengizishilo. I-Wi-Fi yamahhala ingahlinzeka intsha ngethuba lokubheka amathuba emisebenzi online kanye nabafundi abafaka izicelo zokufunda emanyuvesi kanye nasema-college.

Yebo, kuwumqondo omuhle kakhulu ukuthi izinkundla zihlale phansi zixoxisane namaciko ethu. Ngisho ngoba wonke umuntu unodaba angalikhuluma ezinkundleni bese kubakhona othola usizo ngokulalela. Siphila esikhathini sokucindezeleka kwengqondo kanye nokusetshenziswa kwezidakamizwa. Amaciko ethu angasiza ukuletha umlayezo wethemba esizweni sonke.

Njengomphathi wesiteshi somsakazo ngingaqiniseka ukuthi umphakathi ubamba iqhaza ezinhlelweni zokuthi isiteshi kumele siqhutshwe kanjani. Ngizolalela umphakathi ngemibono yabo abayiletha ngaphambili futhi ngenze isiqiniseko sokuthi ngiyafeza izidingo zabo. Ibhodi labaqondisi, board of directors, nalo lizovela emphakathini futhi likhethwe yiwo lowo mphakathi. Ngingaheha abaxhasi abavelele ukuze kube nezinhlelo zokuwina imiklomelo kanye nemifundaze, bursaries, kanye futhi nokuqeqesha okufushane, short courses.

Ngokubuka kwami, yebo ukhona umehluko phakathi kwe-Wi-Fi yasezindaweni zasemadolobheni kanye nezindawo zasemakhaya. I-Wi-Fi yasemadolobheni iyashesha futhi inokuxhumana okusezingeni elanelisayo ngaso sonke isikhathi, kanti i-Wi-Fi yasemakhaya yona isadinga ukubhekisiswa ngoba ithatha isikhathi eside ukuxhumanisa futhi kwezinye izindawo ayibambi nhlobo i-network.

Mngani wami ubuwazi ukuthi kunohlelo olukhona lapha endaweni olukhuthaza ukukhulunywa nokugcina kwamasiko kanye nolwimi lwethu lwesintu? Uma ungathanda ukuzibandakanya nalo mkhankaso, ungaya ehhovisini likamasipala uyobhalisa wedwa noma uma niyiqembu, noma amaqembu. Kufuneka abaculi bomdabu, abasinayo kanye nababhali bezinkondlo zesintu.

Izinhlelo zezempilo zikhuthaza imikhuba engcono kanye nokuziphatha ngesimilo esihle. Ngisho ngoba lezi zinhlelo ziye zikhuthaze intsha ukuthi ingabi uvanzi ezindaweni zokukhipha ukoma, ama-taverns ngoba kunobungozi bokudlengulwa kanye nokuthela ubuthi esiphuzweni sakho, spiking of drinks. Zibuye zikhuthaze nokuvikeleka uma uya ocansini, nokuthi uma ephila nesifo esingapheli udle imishwanguzo yakho ngesikhathi futhi zinsuku zonke.

Izinhlelo zemidlalo kubahlinzeki abasakaza bukhoma zibonakala zithola udumo kakhulu kubabukeli ngoba uma umdlalo usakazwa bukhoma uyatholakala ngisho nakumakhalekhukhwini, ifoni. Futhi kuba khona nohlelo lokuthi ungakwazi ukuthayipha umbono wakho, ikhomenti sekshini njengoba ubukele umdlalo. Kanti lolu hlelo lwe-satellite lona luba nabasakazi e-studio abanemibono yabo, kuphinde kube nesikhathi sokubhadala intela ngokudlala ama-adverts.